Mohodu o tholeha ka thata haholo o jowa ka nako ya teng, o jowa haholo ka mariha. Ene le tlo emela hore ho hlajuwe kgomo kapo nku hore le tsebe o thola . Ditheko tsa teng di tlase hobane di iketsetswa ke batho ba hae. Ba hlaba, ba ntsha mohodu, basadi ba o hlatswa, ebe se ntse le o rekisa hona motseng moo. Ha ho tshwane dijo tsena tsa di-company tse package-jwang tse etsetswang ntho e nngwe le nngwe hore re di reke. Ene ha o so o jele ka mohodu wa kgora, ha o jele papa ka mohodu . Ke nahana ke taba ya hore ke ke setso sa rona, motho utlwa a kgotse ha jele . Ke nahana ke lona lebaka le etsang hore re utlwe re kgotsofetse ebile re thabela ho ja mohodu le dikahare.

Rakgadi Dirontsho esale ele wena ka hara lelapa ka moo a ileng lebollong. Ho yeng wa hao lebollong o bone hona le molemo ha o kgutla le ho sebeletsa. Ene ke dilemo difeng tse lokelang nna ke le ngwana ngwaneno hore ke ye lebollong? Ene ha ebe ke batla ho ya lebollong lemong se, ke tlo tlameha ho ya kae pele ke tsebe hore ke tsamaiswe hantle ka moetlo, kapo ke morena hore ke lo bolla? Ke nahana ke wena fela a ka re arabang rakgadi cause ka hara lelapa ka mona bathong ba bo mme ke wena fela a bollotseng. So re etse jwang Rakgadi?

Thapo yona ka nnete e etsa hore motho a kgesollehe motseng. Re bona ka yona, ka tsona feela hore sa hlokahelletswe ke monna. Ene hona le dintho tse ngata tse sa etsweng hale teng ho hweletsa, ha etseng. Ena le melao e mengata thapo. Ene dikgwedi tsena tse tsheletseng tsona dingata ka nnete re Basotho, empa hee dingata ho tena ntho e le nngwe o tlo e hlatswa bosiu feela. Ebe le ha batho ba bua le wena, hona le batho ba sa ba o kgesollang, ba sa bueng le wena hantle ka baka la nthweno ka baka la dithapo tseo hobane ba nahana o tlisa bo meya e mebe kapo o tlisa sesila ho bona. Yona kannete e tlameha e ke tjhentjhwe, e half-olwe. Half-o ya selemo ke ntho e telele.

Nna seboko sa ka ke motho wa Mangadi, re bakwena. Seboko se a thusa hore na ka hara batho ba batsho bana ba Afrika, le tsebe ho itseba na lona le wela ka le saeteng le feng? Hobane di-tribe ha di tshwane ka hare ho rona re le ma African. Ya ho bontsha setso sa hao se hlaha hokae? Le tsebe ho itseba le tsebe le ho etsetsa meetlo ya lona hantle ho ya ka diboko tsa lona. Le a ikgetha le le ma .

Ho ya ka nna ene ekare ho ka etswa di-tournament bo kgweding ha nngwe metseng kapa makeisheneng. Ho bo etswe di-rugby, bana ke ba bapale di-cricket-e, di-volleyball . Ha re tlo tseba hore ba rata difeng ha ho sebediswa feela bolo ya maoto le ya matsoho. Mohlomong ha o hlahiswa mefuta e mengatangata, re tlo fumana bana ba nang le talente ebe re tsebe ba tsebe ho thuswa hore ba bapala jwang? Nna ke ithatela cricket.

Ke tseba ka kobo e bitswang ka hore, ka sekgowa ene le . Ya ba Basotho ba e bitsa le . Ha ke tsebe lebitso ba le nkile kae? Mara lena le history. Le Seanamarena hore motho ha a qeta ho nyala, o apesa mosadi kobo ya seanamarena. Le tjale mosadi o tlameha ho itlama ka yona thekeng ha a sa nyetswe. Le lebollong re sebedisa kobo re le Basotho. Le ha ke sa tsebe history kaofela, empa ke a tseba hanyane hore kobo Sesothong ke ntho e sebetsang haholo.

Batho ba hona jwale se ba sheba hore na batho ba bang ba reng? Le ho rata dintho tsa setso sa batho ba bang. Ba ka kgona ho reka dijo tsa naha tse ding mare ba tlohela tsa bona hore fela batho ba tla ba bone ba rekile dintho tse leng hore ba kgona ho fit-a in. Ke nqena ba sa kgoneng hore ba reke dijo tsa bona tsa setso. Ene dijo tseo tse ba di rekang tsa di-takeaway ke tsona tse etsang hore di-health-e tsa bona di decline, batho ba be le mathata, ba none kapo ba be le tsa mefutafuta. Empa ka baka la hore ba etsetsa hore na batho ba tla reng? Kapo le taba ya hore di-takeaway ha di tshwane le dijo tsa setso, dina le tswekere tse ngata kapo dina le bo artificial-e nyana.

Ha kena dintho tse ngata tse kgahlisang naheng ya rona ntle le taba ya technology, innovations, dintho tse leng hore di etsa hore dintho di kgone ho tholahala ka pele. Khore hobe le di-project-e tse leng hore di tsamaellana le technology batho ba kgona ho thola mesebetsi mononong ditabeng tsa bo science, tsa eng. Di etsa hore dintho di bobebe, metjhini e etsa hore batho ba kgone ho thola dikarabo ka pele.